Mintlangu ya vana ya masiku lama yi na tinsimu. Leswi swi endla leswaku swi hlohletelo vana ku tlanga mitlangu hikwalaho ka tinsimu leti yimbelariwaka hi minkarhi ya mitlangu leyi. Swi endla na leswaku vana va nga rivali mitlangu leyi, na leswaku yi koka rinoko eka vana lavan'wanyani leswaku va va na ku navela ku tlanga mitlangu leyi. Swi nyanyula mitlangu no endla leswaku vana va endla mitlangu leyi hi minkarhi hinkwayo.

Ntlangu lowu nga endlaka leswaku miehleketo ya vanhu yi tshama yi wisile i bolo. Bolo yi lava leswaku munhu a veka miehleketo ya yena erivaleni ra ntlangu. Leswaku miehleketo yi fanele yi tshama yi ri ku tsutsumeni, hikuva a wu kumi nkarhi wo ehleketa hikokwalaho ka ku i fanekele i tshama i kha i hlongorisana na bolo. Hi mavonelo ya mina, ndzi vona leswaku bolo hi wona ntlangu wa kahle wa ku wisisa miehleketo.

Va ti humesa tanihi ndyangu, swi na hlohletelo wa kahle ngopfu. Hikuva mi ku ma nkarhi wo tshama mi vulavula tanihi ndyangu, mi endla na swilo leswi mi nga ta swi tsundzuka hi masiku ya man'wanyana. Swi kurisa na na vana kahle, va kula va kha va ri va kulela endyangwini lowu ku nga na ntsako. Swi kahle ngopfu hikuva mi endla na na na ti-memories-i ta kahle eka vana. Leswaku va swi tiva ku va kuriseriwa eka ndyangu wa kahle.

Loko ndzo kunguhata nongonoko wa mitlangu leyi endleriweke vanhu lava nga na tingana. Mintlangu leyi ndzi nga yi katsaka i ku yimbelela, ku cina. Eka mitlangu leyi ku va ku ri na ku phikizana, ku va na hlohletelo wa swilo swo karhi leswi munhu a nga ta wina swona. U va hlohletelo ku humesa titalenta ta vona ehandle. Ku yimbelela, vanhu vo tala va swi kota kambe swi fana no cina, ku cina vanhu vo tala va swi kota kambe vo lava ku hlohloteriwa leswaku va humesa vutitshembi bya vona, vuswikoti bya vona ehandle.

Lexi ndzi nga nyikaka munhu loyi a lavaka ku sungula swa vutiolori kambe a ri hava nsusumeto i ku, vutiolori byi na nkoka emirini wa munhu. Byi endla leswaku masocha ya miri ya tshama a tiyile, byi endla leswaku na miehleketo yi tshama yi ri kahle, byi hunguta stress. Loko i ri na stress-e kumbe ntshikelelo wa miehleketo, ku tiolola i xilo xa kahle lexi munhu a fanekeleke ku a xi endla evuton'wini bya yena.

ku tlanga mitlangu ndzi ri ndzexe. Ndzi tsakela ku tlanga mitlangu liya yo hlohletelo munhu ku loko i tlanga i hundza eka level yo karhi i ya ka level yo karhi, i mitlangu leyi ndzi tsakelaka ku yi tlanga. Hi yona ndzi tlangaka yona minkarhi yo tala hikuva a ndzi munhu wa vanhu vo tala. A ndzi vutomi bya mina a byi heleli ka inthanete ntsena.

Mimpfuno ya miehleketo na ya timali ya ku va na ntirho wa le tlhelo i ku, wa swi tiva ku ri a wu tshembeli eka mali ya ntirho lowu i nga na wona ntsena. Loko i ri na ntirho wa le tlhelo, ku fana na swibindzwabindzwana leswintsongo leswi nghenisaka mali masiku hinkwawo, wa swi kota ku va na tipulani ehenhla ka mali ya wena ya muholo wa ntirho lowu u wu endlaka masiku hinkwawo. Kambe mali ya ya ya swibindzwabindzwana leswi u nga na swona swa le tlhelo, wa swi tiva leswa ku u nga endla yini ku u tshama u ri na mali.

Nhlohletelo lowu ndzi nga wu nyikaka swichudeni mayelana na vuyelo bya mitlangu eka rihanyo ra miehleketo. I ku miehleketo loko yi ri kahle, na tibuku na swilo leswi swi dyondzisiwaka, swa tshama. Miehleketo yi lava ku ku ku ku ku ku ku nyikiwa nhlohletelo. Loko miehleketo na miri swi ri kahle, na wena as muchudeni u kota ku ku ku ku ku endla mitirho ya wena ya xikolo hi nhlohletelo.

Swihlawulekisi leswi vantshwa va nga swi dyondzaka swa vurhangeri hi ku ta hi mitlangu. Vanhu lavaya va khale, va na rihanyo lerinene. Va na mimiri yo tiyela hikuva a va endla mitlangu na vutiolori hi ku hiteka hi ku hetiseka. Mintlangu yi na nhlohletelo wu kulu ngopfu loko swi ta ka ka ka ka ka ka ka ka ka physical appearance ya munhu.

ku byela mutlangi wa bolo loyi ni n'wi tsakelaka hi leswi. Mutlangi wa bolo loyi ni n'wi tsakelaka mina i Dolly wo suka eka xipano xa Keizer Chiefs. A ndzi ta lava leswaku a ndzi hlamusela mintlhotlho leyi a hlanganaka na yona eka xipano lexi. A ndzi ta lava a ndzi hlamusela leswaku hi swihi swilo leswi a swi dyondzaka eka xipano lexi? I yini lexi xi n'wi hlohletelaka ku a ya mahlweni a tlangela xipano lexiwani? Loko ku ri na swin'wanyana a ta ndzi byela.

mitlangu swi ndzi pfune hi ndlela leyi. Ndzi kote ku ti kuma ni ri na vanghana lava ndzi tlangaka na vona. Vanhu lava swi twisisaka ku ku tlanga i yini, ntwanano i yini. Hikuva i nge tlangi na vanhu mitlangu yo karhi, mi nga ri na ku twanana na ku twisisana. Hikuva loko mi fanele mi wina, ku fanele ku va ku ku ri na ku twanana na ku twisisana exikarhi.

Hi byeli ku mhaka ya mitlangu yi pfuna njhani eku tumbuluxa kumbe eku endla vana va va na vuswikoti byo kota ku rhangela. Mhaka ya mitlangu yi na nkoka ngopfu emirhini ya vana yi endla leswaku vana va tshama va ri na rihanyo lerinene yi endla leswaku vana va kota ku va va va tirhisana ku va va endla team-i yo va va va kha va endla mitlangu yo hambananahambana na leswaku va tirha swin'we.

Xana handle ko va muganga wu tlanga va nga seketela njhani mhaka ya mitlangu emugangeni wa ka vona? Ku va ku hi nga seketela hi ndlela leyi mitlangu emigangeni ya ka hina i mitlangu i swilo leswi swi hlanganisaku vanhu endhawini yin'we mitlangu yi nga endla leswaku vanhu va va na ku twanana emugangeni swi na nkoka ku va vanhu va va na ku twanana emugangeni mhaka ya mitlangu yi na nkoka swinene ngopfu.

Vo tala vo va na talenta yo yo kota swa mitlangu va tala ku va va nga tirhi kahle eka swa tidyondzo eka leswi ndza pfumela vana hinkwenu ha swi tiva leswaku munhu wun'wani na un'wani i na talenta ya yena mara vana vo tala lava nga na titalenta ta swa mitlangu a va tinyiki minkarhi ya swa tidyondzo va ti nyiketela nkarhi wo tala eka swa mitlangu hikokwalaho ka leswaku swi hetelela va ri karhi va nga endli kahle eka swilo swa vona swa tidyondzo.

Xana u nga hlawula yihi ka leswi mbirhi u nyikiwa ntambu ku tiolola u karhi u tlulatlula kumbe ku tsutsuma, ndzi nga hlawula yo tiolola ndzi karhi ndzi tlulatlula hikuva loko u karhi u tlulatlula ku va ku kha ku hunguteka swin'wana emirini wa wena ku tiolola u karhi u tlulatlula hi swona swi a nga kahle swi nga kahle ku va munhu a loko a lava ku.

Loko a wu ri na nkarhi wo tala wo wisa xana a wu ta endla yini hi wona, loko a ndzi ri na nkarhi wo tala wo wisa a ndzi ta dyondza ku baka makhekhe, swikontsi na swin'wana na swin'wanyana swo bakabakiwa hikuva swikontsi ku baka i xilo lexi ndzi tsakelaka ku swi dyondza hi masiku ya mina hinkwayo.

Loko ntirho wa swiendlakalo swo hungasa leswi u swi tsakelaka a swo yerisiwile xana a wu ta swi siva hi yini, a ndzi ta swi siva hi ku kuma swilo swin'wanyana swo hungasa hi swona loko swi swi swo hungasa leswi ndzi hungasiwaka hi swona swivirisiwile.

Hi mavonelo ma mina a ndzi nga ta pfumela ku va n'wana a hlangana ni vatlangikuloni lava va tivaka ka inthanete tsena hikuva masiku lama vanhu vo tala va nyamalala hi ku hlangana na vatlangikuloni lava va tivaka ka inthanete va yiviwa, va pfinyiwa va xisati hinkwavo va dlayiwa vanhu a ndzi nga ta pfumela.

Xana varhangeri va lulamisela vatlangi va vona njhani eka mitlangu leyi taka, vatlangi varhangeri va lulamisela vatlangi va vona ku va va va lulamisa hikuva train-isa etigirawundini va va hlohlotelo ku va va tlanga kahle va swi tiva ku va va endla njhani.

Xana u ringanisela njhani ntirho wa wena wo ti hungasa ni vutihlamuleri byin'wana, ndzi sungula ndzi endla vutihlamuleri bya mina ku sungula ni nga se za ni endla swilo swa mina swo ndzi hungasa.

nkarhi lowu u wu hetaka eka ntirho wa wena wo ti hungasa sweswi na loko wa ha ri ntsongo, nkarhi lowu ndzi wu hetaka eka ku ti hungasa sweswi wutsongo hikuva ndzi na mintirho yin'wana leyi ndzi yi endlaka yo fana no sweka, no hlantswa, no tlilina, xikolo loko ndza ha ri ntsongo a ni ri na nkarhi hinkwawo hikuva a ndzi nga vileli hi nchumu xa mina a ku ri ku dya no no huhwa ntsena.